Thekinoloji yo kota ku tshungula ya ri ya le kule yi nga pfuna swinene eku fikeleleni wa nhlayiso wa vanhu va le rihanyo kumbe rihanyo ra vanhu ra le makaya hikuva ri nga kota ku pfuna vanhu vo tala swinene vanhu vo fana na vakhegula, vanhu vo fana na vanhu lava kalaka timali to khandziya va ya va ya fikelela le swibedhlele swi nga kona hikuva emakaya vanhu vo xa vanhu vo tala kha va xaniseka a ku hava mutirhi van'wani va tshama va ri voxe va ri vakulu ni va hava na mali yo yo khandziya ti trans se tithekisi va ya kona swibedhlele lava nga ta tshunguleriwa kona se yi nga pfuna swinene.

Eya, ku yimbisiwa ka hunguta khombo ra mavabyi lama tluleriwaka hi rimbewu mavabyi yo fana na HIV and AIDS mavabyi yo fana na STI mavabyi yo fana na syphilis loko ngopfungopfu eka ri mbewu ra n'wanuna loko munhu a yimbisiwile ku munhu ku tluleriwa hi HIV a ti chances ta kona ti va hansi swinene xikan'we ni xikan'we swi va pfuna swa ku ku tshama ku basile ka eka rihanyo ra vona.

Swisirhelelo swisivelambeleko leswi ni nga swi hlawulaka exikarhi ka swa manguva lawa na swa ndhavuko ni nga hlawula eka swa manguva lawa hikuva eminkarhini ya sweswi swilo swa swinyingi mikarhi yi cincile na mahanyelo ma cincile a swa ha fani na swa ndhavuko ni nga tirhisa e eka swa manguva lawa hikuva hi swona swi test-iwile swi kumeka swa ku munhu wa kota ku hanya nkarhi wo leha loko a tirhisa swikombiso a tirhisa condom loko a a ti sirhelela eka timakeni ta masangu.

Mali leyi huma eAmerika yi tisiwa hi America ku pfuna vanhu lava va hanyaka na HIV and AIDS a yi a yi tisa ku cinca lokukulu swinene etikweni ra Afrika-Dzonga hikuva hi yona yi kotaka ku pfuna vanhu swa ku va kota ku hanya na HIV and AIDS yi leti va nga kavanyetiwi hi nchumu evuton'wini bya vona tanihileswi yi nga yimisiwa hi Donald Trump swi vula swa ku sweswi vanhu van'wana a va nge swi koti ku kuma ma ARV-S tanihi hi tindlela leti va tikuma emakumu swo leswi swi ta ka swi ta kavanyeta vutomi bya vona na vuhanyo bya vona mfumo wa South Afrika u fanele u endla ndlela yo ti endlela yona yona mirhi leyi a yi kuma eAmerika.

Swihangalasamahungu swo fana na Facebook, Twitter, Tik Tok na ti WhasApp swa hi pfuna swinene hikuva vantshwa lava vanyingi ku na lava xikan'we na vanhu lavakulu vatirhi va swi tirhisa swihangalasamahungu leswi swi swi va pfuna swinene leswaku va kota no no xavisela vanhu vanhu lava kalaka va nga va tiviki vanhu lava kalaka va nga tshameki ndhawu yin'we mara hikwalaho ka swihangalasamahungu leswi va kota ku ku ku fikelela vanhu va le kule munhu a nga va a ri Limpopo mara a kota ku xavisela munhu loyi a nga le Cape town hikwalaho ka swihangalasamahungu lexi swa pfuna swinene.

Titliliniki leti ti fambafambaka hi swiseketeri ta timali from US AID ti ta kavanyeteka na tona hikuva mali leyi ku famba ka yona tliliniki leyi ku laveka mali ya petiroli ku laveka na mali leyi yi xavaka swi mimirhi leyi va ka kona ka titliliniki so leswi mali yi nga yi nga i yi humile yi le US AID swa kavanyeta swinene xikombiso loko ku ri na US AID aid a va kota na ku endla ti blood test va ku cheka swilo swo hambanahambana ku fana na chukele ku fana na HIV sweswi a va ha swi koti ku ku cheka chukele ntsena hikuva a ka ha ri na mali yi nghenaka na vatirhi na vona va ta hafuliwa.

Xo sungula a hi ndlela leyinene yo khoma vanhu va xisati hikuva va fanele va hlayiseka va swi tiva swa ku loko va ya ku velekeni va yi hlayisekile va nga pandziwa hi tinhloko kumbe va va ehenhla ka ntshikelelo swa ku loko va fika emahlweni lexi a swi eswibedhlele vaongori va ta va xanisa. Xo sungula va nga rhanga va tivisa vakhomi va titliliniki kumbe va swibedhlele swoleswo loko va nga va hlamuli va tivisa xikan'we na government yona mfumo, va tlhela va va va tivisa vativi va tiva na mavito ya vaongori, swa xa vunharhu na vona vaongori va fanele va swi tiva swa ku ntirho wa vona i ku hlayisa vana xikan'we na vona vavasati lava va va pfunaka.

Hi ku vona ka mina a va na yona mfanelo kambe leswi swi endlekaka laha etikweni ra Afrika-Dzonga va na yona mfanelo hikuva va kona vafana vana va xinuna lava va yimbisiwa va ha ri vatsongo swinene kusukela ka malembe ya ntlhanu ku ya henhla kambe hi ku vona ka mina a swi fanele ku va yena n'wana wa mfana a a tekaka xiboho lexi xo xo yimbisiwa ku nga ri vatswari ya wu tiva nkoka wa ku yimbisiwa mara kambe a swi swi fanele swi huma eka yena munhu yelweyo hi mbilu ya yena a swi tivaka swa ku endla yini nakona a tisirhelela loko a pfumela ku yimbisiwa a yimbisiwa.

Ku ambala swisirhelelo leswi sirhelelaka swigevenga swa va pfuna swinene hikuva emakumu va hetelela va nga vonangi exikandzeni swa ku i va mani lava a va ri ku endleni ka vugevenga bya lebyo swi swi va tikela ngopfu swinene vanhu vo fana na maphorisa na xikan'we na na va ma security ku kombisa swa ku kumbe ku kuma vanhu lava va va va endlaka vugevenga hikuva a xikandza xa vona a xi vonaki xikan'we na ma loko va mbale ma gloves leswi swi va sirhelela ka mavoko na ma finger print a swi koti ku vonaka.

Vamathekisi va fanele va endla tindhawu eka kona ka mathekisi lawa va endla tindhawu kumbe switulu leswi swi faneleke swi tshama hi vanhu lava va fambaka hi hi ma wheelchair ntsena, ku va va kota ku na vona swa ku loko va khandziya mathekisi va va va sirhelelekile ku fana na tibazi tin'wani to hambanahambana a Joni to fana na vo Gaubus na tona ti na tindhawu switulu leswi swi swi accommodataka leswi swi pfumelelaka vanhu va fambaka hi ti wheelchair swa ku va tshama kona swi na minyangwa futhi leyi pfumelelaka vanhu va fambaka hi ti wheelchair leswaku va nga ngeni hi tona.

A ndzi tshembi swa ku i ringanele vanhu hinkwavo ematikoxikaya hikuva ku na tindhawu tin'wani ta le matikoxikaya a va swi koti ku fikelela e eswibedhlele tindhawu to fana na na le Asoul le eMpumalanga i ndhawu leyi yi nga le kule swinene na swibedhlele kumbe titliliniki vanhu va fambe va fanele va khandziya thekisi leyi tekaka two hours ku ya fikelela swibedhlele mali ya kona yi va ehenhla swinene so hi ku vona ka mina a mi mirhi leyi ya HIV and AIDS a yi ringanelanga vana hinkwavo va nga le makaya.

Eya, a swi wu aka miri na sweswi swakudya swa kona swa ha wu aka miri hikuva swikolweni swo tala va va dya swona swakudya swona, swakudya swo fana na na meleka ku nga ma kumbe masi, swakudya swo fana na nhlampfi leyi nga na ti vitamin to hambana na hambana, swo dya swo fana na na tibhoncisi na rhayisi swona swo aka miri swi tlhela swi hi pfuna eka miehleketo.

TB yi nga hangalaka hi tindlela to hambanahambana kambe tindlela leti ni tivaka tona i timbirhi ndlela yo sungula i mati, mati yi nga hangalaka hi mati lawa ma nwiwaka eka enkoveni ma kumekaka enkoveni. Ndlela ya vumbirhi tanihileswi hi swi tivaka swa ku emakaya vanhu va tindhawu ta tinyingi a ti na mati la ya ma humaka eka phayiphi vanhu va tikela mati enkoveni lava nwaka kona na swiharhi swo fana na tihomu timbyana tanihi ndlela yaleyo yi nga hangalaki hi ndlela yin'wani hi le emathekisini loko ko va na munhu loyi a nga na TB loko a khohlola a nga tisirhelela a nga ti pfali nomu na yona yi nga hangalaki hi ndlela yeleyo.

Khombo ri susiwa hi ndlela to hambanahambana nkarhi wun'wani swi ya hi ka mindyangu swa ku ndyangu wa ka n'wina wu pfumelela yini ku fana na mina ni nga kulela eka ndyangu lowu hi nga kurisa hi kereke khombo hi ri susa hi ku khongela hi ri susa hi ku ya a lwandle hi fika hi hlamba hi tlhela hi ri susa hi tindlela to hambana kambe mindyangu yin'wana na yona va ya ka tin'anga laha yi tin'anga yi nga ta fika yi va nyika koho mimirhi va fika va hlambisiwa va endliwa leswi va va tlhaveriwa no tlhaveriwa i khipiwa swoleswo khombo nkarhi wun'wani ku dlayiwa na swiharhi ku komberiwa ka vanhu lavakulu lava nga lova khale swa ku va sirhelela ndhawu.

Hi ku vona ka mina switlhavelo swa COVID-19 a swi pfunanga nchumu nakona a ko va mfumo a ko va ndlela yin'wana ya mfumo yo endla mali hikuva na mina hi mina COVID-19 a yi zanga yi ndzi khoma kumbe va ndyangu va ka va ka hina yi va khoma hi va nghena kambe namuntlha ya hanya a yi zanga yi va na yona COVID-19 so hi ku vona ka mina a yi zanga yi pfuna hi nchumu.

Vanhu lava va faneleke ku kuma vukorhokeri bya le kaya i vanhu lava va nga le kule na swibedhlele kumbe titliliniki vanhu lava kalaka va nga swi kotiki ku fikelela ka titliliniki ku nga vanhu lava va vanhu lava va vakulu va vakhegula kumbe vadyuhari na vana lava va tshamaka va na vatswari lava va kalaka va va nga va va va kalaka va nga swi kotiki ku fikelela swibedhlele na vatswari lavakulu kumbe vadyuhari lava tshamaka va ri va va kalaka va nga tshameki na vanhu va kalaka va nga swi koteki ku ti nakekela.

Vuvabyi bya chukele a byi hi malembe swa ku byi khoma vanhu lavakulu ntsena so vantshwa ni nga va tivisa swa ku tani na mina ni ri muntshwa ni ringanaka na vona kumbe hi nga tintangha hi lebyi swi kumekile byi ni khoma vuvabyi lebyi byi nga khoma munhu un'wana na un'wana kumbe u muntshwa kumbe u munhu lonkulu kumbe u mudyuhari bya koteka swa ku byi ku khoma vuvabyi lebyi leswi ni nga va tivisaka swona leswaku loko u nga lavi byi ku khoma u fanele u dya kahle u dya mihandzu u dya swilo u dya ma miroho na mihandzu u nga dyi swilo swa swa swa food phurosese u va na xitirese xitirese xa wena xi va hansi hi swona swi nga ku sirhelelaka.

Tlilayenti ya mina ni nga yi tivisa ni tlhela ni yi seketela hi mintlhaveko ya ya yena leswaku un'wana na un'wana loyi a hanyaka la misaveni i na siku ra yena ri nga ta fika laha ku nga faneleke swa ku a hi siya kumbe a fa kumbe a lova laha misaveni so swilo leswi faneleke hi xi tivaka xi nga xa nkoka swinene i ku hanya vutomi lebyi bya wena hi ndlela leyi u tsakelaka hi yona kambe nakona vutomi lebyi u swi tiva swaku a wu hanyeli wena ntsena na vana kumbe vanhu va ndyangu na vona u hanyela vona so swilo swa nkoka swinene i ku siya vanhu va ndyangu kumbe vana va wena va hlayisekile va nga ri na xitirese va nga va nga vi na ku vilela u va siya va hlayisekile loko ku ri na ti-loan.

Va kona lava va fikelelaka kambe etindhawini to tala ta ta le makaya la ka tiko ra Afrika-Dzonga a va koti ku fikelela hikuva va va va ri kule na swikolo leswi swi swi kotaka ku va ku amukela va vana lava va vatsoniwa nakona va va tindhawu to tala ta le matikoxikaya vatswari va kona a va na yona mali yo hakela movha kumbe transport yo va teka yi va yisa xikolweni leswi swa le kule kumbe ku hakela swikolo swona swoleswo leswi swi pfunaka vanhu vo tsoniwa kambe ti kona tindhawu tin'wana hambileswi hi tindhawu ta titsongo swinene tindhawu to hlaya vana vo tsoniwa a va koti ku pfuniwa.

Munhu wo khomiwa hi vuvabyi bya gome hi ta n'wu vona hi hi ku kwata hi ku hlundzuka nkarhi wo wo tala ku va a tshama a kwatile hi ku tshama a ri ku tisoleni a tshama a chuhile hi tlhela hi n'wu vona a nga ha dyi swakudya munhu wo tshama a karhele munhu wo kala a nga ri na matimba hi tlhela hi n'wu vona futhi munhu u kuma swa ku a ku ri munhu wo rhandza ku tshama na vanhu se i cincile u rhandza ku tshama u ri wexe a nga ha tshami na vanhu ka nkarhi wo wo tala nkarhi wo tala a ka ha ri munhu wo vulavula i tshama a miyerile nkarhi wo tala se u sungula kumba a nga ri munhu wo nwa byalwa se i munhu wo nwa byalwa i munhu wo dzaha mafole u tshama a dakwini.

Ndlela leyinene yo hlamba mavoko i ku tirhisa nsipho ku nga va nsipho ya mapa kumbe nsipho yo yo ya ribye loko u hlamba mavoko nkarhi wun'wana na wun'wana u tirhisa nsipho yeleyo u ti rhikinya mavoko u hlamba hi yona u hlamba hi yona ku fikela ka xikokola.

Xo sungula ni nga va tivisa swa ku na swi twisisa leswi va swi lavaka kumbe swikombelo swa vona mara kambe hikokwalaho swa ku ni fanele ku tiyisisa nkhathalelo va tlilayenti ya mina va fanele va ni pfumelela ni endla swilo hi ndlela ni yi tivaka ni tivisaka xiswona hikuva na swi tiva leswaku loko ni endla hi ndlela ya mina ku ta va hi yona ndlela ya xiphurofexinali nakona swilo swi ta famba kahle ku ta khataleriwa kahle.

Tindlela ta to va na ma-pothole na tindlela to ka ti nga fakiwanga swikontiri na tindlela to va ma to va hava maburiji swi ti endla swa ku vanhu vo famba hi tiambulense swi va tikela swinene swa ku va fikelela emakaya kumbe va kota ku fikelela ka tindhawu ta le kule kumbe ka tindhawu teleto to va na ti-pothole kumbe to ka ti ti nga fakiwanga swikontiri hikwalaho vanhu swi va swi tika swinene for vanhu van'wana vadyuhari van'wana ku fikelela ku ku va va pfuneka naswona va ku ku ku hetelela vanhu van'wana va lova hikokwalaho ka tindlela teleto.

Tanihi tivaka leswaku etikweni ra Afrika-Dzonga hi na tindzimi to fikelela twelve swi i swa nkoka swinene swibedhlele kumbe ka mfumo swa ku va thola vanhu lava va kotaka ku vulavula tindzimi to hambanahambana hikuva ha swi tiva ende na mina na swi tiva swa ku va kona vanhu lava va kotaka ku vulavula tindzimi to fikelela ntlhanu kumbe khume wa tindzimi hi ku qachiwa ka vanhu lava kumbe hi ku thoriwa ka vona vanhu lava va kotaka ku vulavula tindzimi to hambanahambana swi ta pfuna swinene hikuva ku na vanhu van'wana a va a va swi koti ku twa tindzimi tin'wana so swi ta pfuna swinene na vanhu lava va va tindzimi to hambanahambana va ta kota ku pfuniwa.

Ku biha emirini u nga tiyimiselanga ku tisa ntshikelelo swinene ngopfungopfu va ehenhla ka vana va xikolo hambi ku nga ri n'wana wa xikolo ku ri munhu loyi a nga kula naswona swi tisa ntshikelelo hikuva ku biha emirini swi ta na na swiphiqo kumbe na ti-challenges to tala swinene hikuva u fanele u va na mali ya ku etliliniki u va na mali ya ku hlayisa n'wana yelweyo u va na mali yo endla swilo swo hambanahambana na wena emirini wa cinca nkarhi wun'wani u u tikuma u se u u nyuherile swinene swi lava u kuma timpahla ta nyuwani so loko u nga tiyimiselanga u biha mirini u nga tiyimiselanga swi tisa ntshikelelo a swi .

Hi ku pfuniwa hi thekinoloji swilo swo fana na mavonakule na xiyanimoya swi endlile leswaku ntshikelelo wu yehla wu hunguteka swinene eka mavabyi ya yo fana na depression tiveka swa ku vanhu vantima ngopfungopfu vavanuna a va a va khomiwi hi depression, so hi kumekile va kota ku dyondzisa vanhu va ntima.

Ntsengo wa mirhi wu tisile ku tika swinene ehenhleni ka vutomi bya vanhu va Afrika-Dzonga kumbe Afrika hi ku hetelela hikuva yi kumekile ntsengo wa kona wu tlakukile wu va ehenhla swinene laha vanhu ngopfungopfu vanhu va ntima a va tirhi, va va hanya ehenhleni ka vusweti a va swi koti no xava , va kumekile va va nga ha swi koti ku xava mimirhi leyi va faneleke va yi kuma hikuva yi mirhi yin'wana a yi kumeki ka ka swibedhlele swa mfumo.

Ku yimba i swa nkoka swinene eka vaakatiko va xinuna hikuva loko u yimbile ti-chances ta wena loko swa ku u kuma kumbe u khomiwa hi vu hi vuvabyi bya HIV kumbe mavabyi yo fana na STI ma va ehansi swinene nakona loko u yimbile nkarhi wo tala u tshama u ri clean laha u nga khomiweki na hi ti-infection.

Mimirhi yo tala ya va pfuna loko vadyu vadyuhari kumbe vanhu lavakulu hikuva loko va nga ha teki kumbe va nga ha yinwi mimirhi ya vona, va kumeka va rivala swilo swo tala va hetelela na vona va ti rivala kumbe va ti vavisa kumbe va vavisa na vanhu lava va va rhandzaka kumbe van'wani va hetelela va lahleka va nga ha kumeki na ku kumeka.

Leswi swi endlaka swa ku vatswari swi va tikela ku vulavula na vana va vona hi vuvabyi bya miehleketo hikuva na vona vatswari a va na ntshikelelo kumbe a va na ntokoto wo helela hi mavabyi lawa, mavabyi yo fana na depression hikuva enkarhini wo tala vatswari va khale va tiva na sweswi va ha ehleketa kumbe vo tala va tiva leswaku depression yi khoma valungu ntsena kambe hikokwalaho van'wana a va na ntokoto wo hetelela vo tiyisiseka na kona.

Leswi a faneleke a xi endla i fanele a vuyela ka dokodela wa nhloko kumbe wa miehleketo leyi a nga mu nyika mpfumelelo swa ku kumbe a nga n'wi nyika murhi wolowo a n'wi byela a n'wi tivisa leswaku murhi lowu a wu tekaka a wu kumbe a wu se tisa a wu se tisa ku hambana.

Ni ehleketa swa ku ntshikelelo wa mianakanyo wu nga heta hi mirhi hikuva nkarhi wun'wani swi fana na loko u ri na ntshikelelo wo chava, nkarhi wun'wani u fanele ku teka mirhi swa ku mianakanyo ya wena xikan'we na miri wa wena wu kota ku ehla wu va ha ehansi, so hikokwalaho na ku mi mirhi hi wona wu nga wu pfuna u nga yi pfunaka.

Xikombiso xa dementia lexi ni swi tivaka i ku rivala, munhu a ti rivala vito ra yena a rivala vana va yena loko a ri na vana nkarhi wun'wani i ku lahleka nkarhi wun'wani i ku ti rivala na yena swa ku hi yena mani.

Xo sungula lexi ni faneleke ku xi endla i ku tiyisiseka swa ku movha leyi mi fambaka hi wona wu tiyisisekile swa ku kumbe u pfumelelekile leswaku wu famba emagondzweni, xa vumbirhi i ku tiyisiseka swa ku ni timfungho ta ti ta magondzo leswi swi vitaniwaka speed limit, xa vunharhu i ku tiyisiseka swa ku na mina a ni karhalangi miri wa mina wa pfumeleleka kumbe wa pfumela swa ku ni nga chayela emagondzweni.

Ku pfumaleka eka ka switoko swa mimirhi swi nga va khumba swinene swi nga va twisa ku vava kumbe swi nga onha vutomi bya vanhu vo tala hikuva loko vuvabyi byi nga tshunguleki byi ta sungula ku tatiseka byi tlulela ka vamaakatiko kumbe vaakelani.

Swikolo swi fanele swi dyondzisa swichudeni eka ntanga ya ya le hansi swinene yi va tivisa hi hi hi rihanyo ra miehleketo na sweswi laha Afrika-Dzonga na swivona ku na ti-organization to tala laha ti ringetaka hi tindlela hinkwato hi ku dyondzisa vachudeni swichudeni na vaakatiko va Afrika-Dzonga hi swa miehleketo.

Vaakatiko va muganga ngopfungopfu vanhu vo fana na tindhuna na tihosi hi vona enkarhini wo tala va fanele ngopfungopfu enkarhini wa ka tin'hweti laha ku nga ti-awareness ta mavabyi ya miehleketo lava va faneleke va vitana nhlengeletano laha va dyondzisaka hi vutshunguri kumbe hi vuvabyi bya miehleketo.

Vanhu va vavabyi va dementia swi ni nkoka swinene swa ku va lawula miri ya vona hikuva loko va nga tiki kumbe va nga lawula mirhi ya vona tanihileswi va nga lerisiwa swona hi madokodela, va nga kumeka va lahleka kumbe va kumeka va vanhu lava va va rhandzaka na vona va tlhela va ti twisa ku vava.

Mintlhotlho leyi va yi va yi tsakelaka kumbe mindyangu va yi langutelaka na yona i ku va swa ku va vanhu lava va vabyaka hi dementia kwalano emindyangwini loko va teke mirhi ya vona va va vanhu lava va va tolovelekeke va nga vabyeki.

Ni va voni va nga tirhisana hi ku hatlisa hikuva un'wani na un'wani i ta tirhisa ndlela leyi a yi a yi tivaka kumbe a yi tshembeke nakona enkarhini wo tala vanhu kumbe vatirhi va le tliliniki vo fana na ti-nurse va tekela ndhavuko wa wa hina kumbe wa tin'anga ehansi.

Emalembeni ya khale na nkarhi wa apartheid a swi tiviwa swa ku vanhu vantima a va a va kavanyetiwi kumbe a va khomiwi hi rihanyo kumbe hi mavabyi ya miehleketo mavabyi yo fana na anxiety mavabyi ya yo fana na PSD, hikokwalaho va va na tingana kumbe van'wani va ehleketa swa ku vona a va a va na rona rihanyo ra miehleketo.